Kopo ya karata ya sekoloto, banka e tla netefatsa gore mokopi wa tshwanelega ga a na dikoloto dipe fela tseo a di tshabetseng, madi ao a amogelang ke a ma kae a kgwedi le kgwedi le gore a o tla kgona go lefa sekoloto ga e ba a ka nka kopo, kapa a ka nka karata ya sekoloto.

Fa o etsa tshwetso ya go dirisa karata ya sekoloto, o tlhoka go lebelela gore dilo tseo o di dirisang kapa tseo o rekang ka yone ke dilo tsa botlhokwa, di batlega ka potlako le gore ga ona madi a a lekaneng bakeng sa go ditshenyelo tsa dilo tse mme go botlhokwa gore nako le nako o dirise madi a o na leng ona mo karateng ya bobedi eo e seng ya sekoloto le gore o ska iphumana o le ka gare ga dikoloto.

Fa o adima madi kgotsa o batla karata ya sekoloto, banka e tla etsa dipatlisiso ka histori ya gago ya go adima madi le dikoloto tsa gago. Seo se bolela gore ga se sengwe le sengwe se o ka kgonang go se reka, ebile ba ka kgona go gofa karata ya sekoloto go ya ka boleng ba madi ao o ka tshwanelang go a ka dinako tse ding a ka ba mo tlase ga ao o neng o lebeletse go a kopa ka baka la histori kgotsa tshedimosetso e ba naleng yona ya gago ya go adima madi.

Phoso eo ka e dirang fa etsa kopo ya go batla karata ya sekoloto ke go ya ko banka o na le dikoloto kwa morago, o ka tila le go netefatsa gore o tlhwekesitse account ya gago sentle, o e beile mo maemong a matle, ebile ga bona dikoloto tsa diaparo dilwana-lwana tse o na leng tsona tse o direkileng, o netefatse gore ga gona sekoloto gore kopo ya gago e atlege o tla tlhoka gore o be le madi a itseng ka account-ong ya gago eo a ka o thusang gore ao duelle a bontshang gore mo nakong e itseng o kgonne go duela dikoloto tse di itseng mme sona seo se tla o buella.

Go botlhokwa go buisa melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, itse gore o ile go duela bokae kgwedi ka kgwedi le go itse gore madi ao a tseyang, kopo eo e etsang e tla dumela gore o tseye dilo tsa bokae kgwedi ka kgwedi, nako le nako fa o batla go tseya.

Go le gantsi batho ba le bantsi ga ba itse gore madi le kopo ya madi di amana jang, seo se etsa gore ba iphitlhele ba sekoloto se segolo. Go ba le kitso ya tsa madi e tla go thusa gore o itse gore o ka fokotsa jang sekoloto sa gago ga e ba o kolota. O ka etsa jang seo ka dikgwedi tse kae, ka mengwaga e me kae, tsona kitso eo e botlhokwa fa o batla karata ya sekoloto.

Gantsi banka e lebelela gore o fitlhela bokae mogolo wa gago wa kgwedi le kgwedi, e lebe gape le gore dikoloto tse o na leng le tsona ke dikoloto tse di dirang madi a makae, ba tla bapisa mogolo wa gago le dikoloto tsa gago ba tla bona gape le gore mo sekolotong se o se bulang ke dikgwedi dikae tseo o tla kgonang go patela seo, mme morago ga o kry-a boitsibiso bo, ba tla dirisa mokgwa wa compounding kgotsa simple interest go bala morokotso wa bone.

Ee, overdraft e ka kgona go thusa ka nako tse ding e na le melemo, o mong wa molemo wa yona ke gore o ka kgona go kry-a madi ka nako e khutshwane e o e tlhokang ka yona, ebile ga o ka tlhaga lepotlapotla o tlhoka madi ba kgona go o dirisa overdraft e le bakeng sa go o thusa gore o kgone go kry-a madi ao, fela selo seo ke se tlhokomelang ka overdraft kapa se ke se itseng ka overdrafts, overdraft ka nako tse ding fa o batla madi ao, madi a tirelo a ba kenyang for service fee e ba madi a kwa godimo, seo se ka etsa gore bofelong o direle banka o te fitlhele o le mo kotsing ya go kolota banka ka baka la madi ao o ntseng o a kopa mme ba ntse ba kenya di fee kapa morokotso o o kwa godimo ka baka la yona overdraft.